Mme, ntse ke thatafallwa ho utlwisisa hore na hantle-hantle ho etsahetseng? Thabiso o ne a kula nakwana a ntsa sokola le bophelo ba hae, hone ho le thata ho bona a feta moo. Ka bomadimabe o hlokahetse ka Mantaha ka hora ya bohlano, ke ntse ke utlwa boima ba yona kaofela. Ho thata ho dumela hore o ile a fela. Ke dula ke nahana ka dintho tseo re di hopolang le hore na nka mo hlolohelwa nako e kae? Thato ya Modimo.

Lefu la monna hao jwalo ka mosadi wa mosotho. Hona le dintho tse itseng tseo o sa lokelang ho di etsa. Tse kang ho hweletsa batho ba bang, ho tswa ka jarete haholoholo ka mora . Qalong o ne o lokela ho rwala lesira ka dilemo tse tharo empa hona jwale batho ba kolokile. Ka hoo, ho o nka dikgwedi tse mmalwa hangata tse tsheletseng.

Ditlwaelo di a fapana haholoholo ha ho tluwa tabeng ya mafahla. Nna ke lefahla, mme lefahla la ka le ile la hlokahala. Batswadi ba ka ba ile ba nkenya ka mokoting, mme ha ke a ka ka kula ka mora moo. Lelapa leso lene le sa nahane jwalo ka malapa a mangata. Ho bona seo bane ba se etsa, ene ele bohlokwa ba ho nkarohanya le lefahla la ka.

Moo keneng ke tla lokisa dipuisano tsa mahadi. Hona le boitukisetso ba pele ho dipuisano moo re netefatsang hore ditho tsohle tsa lelapa tse amehang le baemedi ba tsebiswa le ho dumellana ka tjhelete ya lobola, ditebello le ditlhoko tsa setso. Nakong yohle ya tshebetso, kene ke tla beha tlhompho, puisano le maikutlo a setso ho etsa bonnete ba hore hona le dipuisano tsenang le moelelo le tse utlwahalang tsa mahadi.

Ke setsibi haholo ka difaha. Ke thabela ho sebetsa ka difaha hobane ho ntumella ho hlahisa boqapi ba ka le ho ela hloko dintlha. Mokgwa wa ho kgetha difaha, ho di rwala le ho shebella sengwathwana di kopane di ntle haholo ebile di a putsa. Mosebetsi wa difaha o fana ka maikutlo a kgutso le ho tsepamisa maikutlo. Mme ke thabela ho hlahloba mekgwa le merero e fapaneng. E bang ke ho etsa mabenyane, dintho tse kgabisang kapa mefuta e meng ya difaha. Ke e fumana e kgahla ebile ele monate.

Ee, ho ipakile hore basadi ke baetapele ba baholo. Nakong e fitileng basadi ene ele melata e ka thoko, empa hoo hone ho sa bolele hore bane ba sena seo ba ka se buang. Ho fapana le hoo, ba ile ba eketsa dikeletso tsa bohlokwa. Ke dumela ka botlalo hore re tlaba tlotla ka botlalo.

Ke dula haufi le mabaka a setjhaba kapa mabaka a kopanelo a setjhaba. Re a sebedisa molemong wa ho matlafatsa batjha. Ee, mabaka ao ha a matle kapa ha maemong a matle. Empa ka mehla re etsa bonnete ba hore a dula a hlwekile. Re boetse re tshwara dibuka tsa setjhaba hona moo.

Ke rata lesela . Ena le mebala e kganyang le mekgwa ya tshwantshetso. E ntle hoo e hohelang mahlo feela.

Mehleng e fetileng kapa nakong e fetileng, ditjhaba di ne di le haufi haholo. Mehleng ena batho ba hlokolosi ha ho tluwa ditabeng ya batho bao ba sa ba tsebeng, ha ba sa tshepa ha bonolo jwalo. Ruri gwa ntshwenya hobane ha re sa kopana re le setjhaba se le seng.

Ke bile teng ketsahalong eo hang. Ene ele nako eo e neng e tshwaretswe Johannesburg. Kene ke kopile hoba e mong wa dibini. Ene ele ketsahalo e thabisang haholo, eo nna le metswalle ya ka re ileng ra ba teng ho yona.

Bophelo ba mekhukhung bo tshwauwa ka diqholotso tse kgolo. Tse kenyeletsang bofuma, ho hloka bodulo bo lekaneng, phihlello e fokolang ya ditshebeletso tsa mantlha tse kang metsi a hlwekileng le dikhwerekhwere le dikotsi tse eketsehileng tsa bophelo bo botle. Maemo ana a ka ama bophelo bo botle ba mmele le kelello ba baahi.

Ee, mme o lokela ho dula ka tlung dikgwedi tse tharo ho sena baeti. Ka mora dikgwedi tse tharo, lelapa le tla etsa mokete moo ba tla tsebisa badimo ba bona leseya le sa tswa ho tswalwa.

Lobola ya ka ene ele monate haholo. Kene ke memme batho ba fokolang, empa sebaka sa kopano sene se tletse haholo. Metswalle ya ka kaofela e ile ya ntshehetsa, ba bile ba mmakatsa ka kitchen-e e ntjha. Kene ke maketse hoo keneng ke bile ke hweletsa.